Kwilali yam, urhulumente wazama wazama unceda amafama ukubana afumane amanzi ngokufaka iitephu njengoko emlanjeni kukude kwaye amanzi xa uwathenga ebiza. Nantso indlela awazama ngayo ukuncedisana.

Okokuqala kuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi babhaliswe ku-UIF ukuze xa kuphela umsebenzi loo mali ibancede. Okwesibini, kwenza i-contract anemiqathango ecacisa ukuba kuza kwenzeka ntoni na xa ngaba sekukhona iimeko ezifana nondedo. Okwesithathu, kukugcina imali kwiakhawunti yenkampani ezawuncedisa ngamaxesha anje ebasebenzini. Okwesine, kukwabelana ngomsebenzi phakathi kwabasebenzi kunokuba badendwe bonke. Okwesihlanu, kuwazisa abasebenzisi kwangethuba ngezinto ezinokwenzeka ukuze bazilungiselele njengaxa kufika udendo. Okokugqibela, ukuqhagamshelana norhulumente ukuze afake, ukuze sifake izicelo zokuncedwa xa kukho iimeko ezinjena.

Urhulumente unika ulutsha izakhono ngezolimo, into evulela amathuba emisebenzi ezilalini nasemaphandleni. Loo nto uyenza ngokuvula ii-programs ezifana no-CASP apho abantu bafumana izixhobo, uqeqesho nemali yokuqala amashishini abo. Loo nto ikhuthaza ukuzimela kunye nokugcina ukhuseleko lokutya. Ngokwene ezi nzame zenza nezolimo zibe zizixhobo ezinamandla zokunciphisa ubuhlwempu nokwakha uqoqosho oluzinzileyo eMzantsi Afrika.

Indawo yokuhlala kufuneke ibe ikhuselekile, icocile kwaye ilungele impilo. Funeka ibe yindawo ekungangeni khona imvula kukhuseleke, kubiywe, kukhanye nasebusuku. Kubekho amanzi acocekileyo okusela kuye nezindlu zangasese ezicocekileyo, nendawo yokupheka ekhuselekileyo enombane. Nendawo yokulala ecocekileyo enokuphumla eneefestile, engaxinananga ukuze kuncedakale umzimba uhlaziye kangcono.

Xa kuthethwa ngolimo oluphilayo into ethi qatha engqondweni yam kukulima ngaphandle kwee-chemicals, ukulima ngendlela yendalo, ukusebenzisa umgquba nekhomposti kunye nezilwanyana ezifileyo.

Isizathu sokuqala kukuxhasa uqoqosho lwasekuhlaleni. Oko kudala amathuba emisebenzi kwaye kunceda amafama azimele. Okwesibini, imifino esuka kufuphi ihlala intsha inencasa kwaye ikumgangatho ophezulu. Okwesithathu iindleko zokuhambisa ziyancipha kuba imveliso isuka kufuphi, nto leyo enyusa ingeniso. Okwesine, abathengi bayayixhasa imveliso yamafama asekuhlaleni kuba bayayithemba ngakumbi xa iphilile okanye mhlawumbe iyi-organic. Okokugqibela, olu lwamano olwenza ukuba bube lula ukulawula umgangatho ngokubonelela abathengi ngento egqibeleleyo. Ngaloo ndlela siqhuba ishishini elizinzileyo nelixhasa kubo bonke abathatha inxaxheba.

Okokuqala, siya kubanika izixhobo zokhuseleko ezifanelekileyo. Izixhobo ezinjengemigqomo, amaglavu kunye neebhutsi. Okwesibini kukubafundisa ngezokhuseleko emsebenzini, umzekelo indlela yokusebenzisa izixhobo kunye nendlela yokusabela xa kukho ingozi. Okwesithathu kuqinisekisa ukubana basebenza kwindawo ecocekileyo, enamanzi acocekileyo kunye nezindlu zangasese ezicocekileyo. Okwesine kukubakhuthaza ukuba baphumle ngokwaneleyo kwaye bafumane unyango xa begula. Okokugqibela kukumamela iingxaki zabo rhoqo ndize ndilungise izinto ezibaphazamisayo empilweni kunye nasemsebenzini nakukhuseleko lwabo. Xa abasebenzi bephilile, nefama izawusebenzisa kakuhle.

Ukulima kususa ikati eziko ngokuba evenkileni uya kuthenga into engalimekiyo entsimini okanye egadini, kanti kwamanye amaxesha iintsapho zithengisa izinto ezityaliweyo egadini ukufumana imali.

Ukulima izilwanyana kwenza ingeniso kubalimi kwaye kudale amathuba emisebenzi kwiindawo ezisemaphandleni. Izilwanyana zinceda ngeprotheyini, umzekelo ubisi. Okokugqibela ukulima izilwanyana kunokunceda ekukhuseleni ukutya ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni.

Indima edlalwa yimfuyo kuqoqosho lwasezilalini ibaluleke kakhulu kwaye inegalelo elibonakalayo kuphuhliso lweendawo zasemaphandleni. Imfuyo inika amalungu oluntu asezilalini ithuba lokwenza ingeniso rhoqo ngokuthengisa iimveliso ezifana nenyama, ubisi amaqanda, isikhumba kunye neenkomo. Ukufuya izilwanyana kudala amathuba omsebenzi, abakhenkethi bezilwanyana, abathengisi, abasebenzi bamadlelo kunye nabo baqulunqa iimveliso ezifana nobisi olusematyeni, oko kutsho i-cheese okanye iiyogathi. Okokugqibela, kunciphisa intlupheko ngokuba kaloku abafuyi bayakwazi ukuzixhasa nokuziphilela.

Bhotani nonke. Ngokubhekiselele kumbuzo wenu, siyaxhela kube kanye ngeveki rhoqo ngooLwezithathu kusasa ukuze siqinisekise ukuba abathengi bafumana inyama entsha enomgangatho ophezulu. Namhlanje sinenyama esandula kuxhelwa kwaye ipholiswe ngendlela ekufanelekileyo phantsi kweemeko zokhuseleko nokucoca. Nokuba nifuna amathumbu, izicubu ezithile okanye amaphakheyiji agqityiweyo, sinako ukunilungisela ngendlela eniyithandayo. Siyabulela.

Hayi ke njengomfama onobunganga kwezotyalo, imifuno ekhula kakuhle entwasahlobo sispinatshi. Ispinatshi siyathandwa kwaye sikhula ngokukhawuleza, siyakwazi nokunyamezela kwiimozulu ezibandayo ezineqabaka. Okwesibini, ikhaphetshu. Amagqabi ayo asetyenziswa kakhulu ekuphekeni okanye ukwenza iisaladi. Eyesithathu into ekhula entwasahlobo litswele. Eyesine, ikherothi. Iikherothi zityalelwa entwasahlobo ngenxa yomhlaba omncinci eziwufunayo kwaye abathengi bayazithanda kakhulu.

Ukulima kunganciphisa intlupheko usapho ngezizathu ezilandelayo, kukubonelela ukutya okusisigxina. Ukulima kuthetha ukuba usapho lunokuzivelisela ukutya kwalo njengembotyi, umngqusho, ispinatshi, ikhaphetshu nezinye. Okwesibini, kudala ingeniso. Xa usapho mhlawumbe lutyala imifuno neziqhamo banokuzithengisa bafumane imali. Okwesithathu, kudala amathuba omsebenzi kubalungu bosapho.

Ukubaluleka kokucoca kwisithuthi esithutha isivuno sakho kubaluleke kakhulu ngakumbi uba ufuna uhambisa imveliso ezifikelelekayo, ezicocekileyo nezikhuselekileyo kubathengi. Okokuqala, isithuthi esingacocekanga sinokungcolisa isivuno sakho ngamagciwane, uthuli kunye nezinye izinto. Okwesibini, xa isithuthi sicocekile imveliso zokutya zikhuselekile ekutyeni ekutyiweni ngabathengi. Ukungcola kunokubangela iingxaki zempilo ezifana nokunganyangeki eziswini okanye usulelo.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa kwezolimo kuthethwa ngamathuba okanye iindlela ezikhoyo zokuthengisa imveliso zakho ukuze ufumane ufumane iingeniso okanye wandise ishishini lakho.

Ndicinga ukuba isigqibo samafama silungile kuba bajonga ukhuseleko lwamasiko abo, amalungelo abo kunye nomhlaba wabo. Khumbula kudala lo msebenzi bewenza, bawenze iminyaka engaphezu kwamakhulu kwaye le projekthi ingalibala okanye icinezele amasiko nezithethe zabo.

Iindlela zokuwulima azifani kwaye owam umhlaba endizawulima kuwo uza kuzenza zikhule ngakumbi, namaxabiso ndiza kuwathotha ukuze ufikelele ebathengini.

Ndicinga ukuba kungokuba imisebenzi yokutyala okanye yasefama ijongelwa phantsi luninzi lwabantu ngoko abazali abakholelwa ukuba umntwana angafama aphumelele kunokuthi xa esebenza eofisini.

Ukutya okunkonkxiweyo kuhlala ixesha elide, akuboli ngokukhawuleza. Okwesibini kulula ukukusebenzisa, akudingi ukuba ukupheke ixesha elide. Kuxabisa kancinci, akubizi kakhulu kunezinye iintlobo zokutya. Kufumaneka nanini na. Okokugqibela kugcina izondlo. Nangona ezinye izondlo zincipha, ukutya okunkonkxiweyo kusagcina ii-vitamins kunye nezinye izondlo kuba kuvalwe kwangoko emva kokuvunwa.